Dilo di dintsi thata ka go simolola ba tsaya nomoro ya lekwaloitshupo la gago ba e tsenya mo metšhining go bona gore ga o kolote gope.

o dira tshwetso ya go dirisa karata ya sekoloto o simolola pele ka go tsenya ID ya gago, mme mefuta e ya dikarata tsa sekoloto karata ya sekoloto o kgona go tsaya ka yone mo dishopong kana o ne mabenkele.

adimile tšhelete kana o ne madi histori ya gago e go tswalela mo dilong di le dintsi, mme o ka se kgone go tsaya dilo o tshwanetse o patele pele sekoloto pele o ka tsaya gape kgotsa o a thusiwa ka tsa ditšhelete. Gore o kgone go tokafatsa maemo a gago seo se o tshwanetseng o se dire ke go patela dikoloto tsa gago ka nako.

Gore kopo ya gago ya karata ya sekoloto e tsamaye sentle o tshwanetse go tlhomamisa gore ga o na dikoloto dipe, tse o di dirileng o be o sa di patele.

Nka tlhalosetsa botlhokwa jwa go dira kopo ya karata ya sekoloto pele o ka e dira.

Ke akanya gore go na le kitso ya madi le go ithuta go ka thusa batho gore ba dire tse di siameng fa a batla karata ya sekoloto, jaaka go ka patela dikoloto tsa bone ka nako gore ba seka ba nna le madi a a tsenngwang mo sekolotong.

Dibanka di tsaya dilo di le dintsi pele e ka go dumela gore o tseye sekoloto fa o simolola o tsena ko bankeng o batla gore ba go fa sekoloto, ba simolola pele ka go tsaya nomoro e lekwaloitshupo ba batla go bona gore a ga ona dikoloto tse dingwe.

Dilo tse di molemo mo le tse di borai ka overdraft facility ke gore, o seke wa tsaya sekoloto se se go fetileng o bo o palelwa ke go patela.

Fa o tshotse madi kwa bankeng a fitileng a o adimang go na le a tsenang mo akhaontong, o tshwanetse o dire o ye kwa bankeng o ye go kopana le batho ba banka o ba tlhalosetse gore o ka se kgone go patela madi a o, le kgone go dula fatshe le bone seelo sa tšhelete o tla e patelang.

Gore o kgone go patela madi a o a adimileng ko bankeng o tshwanetse o itekanyetse seelo, o bone gore madi a tsenang mo akhaontong ke bokae le a o batlang go adima gore o seke wa ipolaisa sekoloto.

O tshwanetse o a itekanya madi a o a adimileng ko bankeng, fa o simolola o adima tšhelete ko bankeng go na le seelo se banka e go se nayang gore o seke o a ipolaisa madi.

Fa o ya dinageng di sele madi ga a sa tlhole a tshwana ko nageng tse dingwe, o ka tsena ko nageng e nngwe o fitlhela madi a o tswileng ka one mo nageng ya gago a le kwa tlase o tshwanetse gore ga o banka tšhelete o banke madi a mantsi.

Forex e ke fa o tsaya tšhelete o e fetola ko dinageng tse dingwe, go tlhokega gore o nne le tšhelete fa o batla go tsenela forex.

Dikgang tse ke di utlwileng ka forex tse di dintsi thata morago o ke utlwe dikgang tse, ke gore ga ke e leletse ope o ka tsamayang ka mo raya kere a tsenela forex ka gore o kgone go e tsenela wa se kry-e tšhelete ya gago morago.

Ditlamorago tsa go dirisa forex ke gore o ka feleletsa o sa bone tšhelete ya gago and-e gago gope ko o ka tsamaya or e o e batla teng, or o re o kopa motho a go thusa ka bona tšhelete ya gago. Fa o latlhegelwa ke madi mo forex ga o sa tlhole o a bona a tsamaile a tsamaile.